Tsena tsohle ha di ka ba tsa atleha empa mohope wa lefatshe o tlisitse tjhelete e ngata naheng ya rona. Ebile ho tlile batho ba bangata ba tlo bonang naha ya rona, le di-investor tse ngata tse invest-ileng nako ya bona le tjhelete ya bona setjhabeng sa rona. Jwale batho ba bangata ha ba kgona ho fumana mesebetsi e betere, ebile batho ba bangata ha ba kgone ho phahamisa kgwebo tsa bona ka baka la hore ka mokgo mmuso o entseng dintho ka teng. O entse dintho di be thata for batho, ebile o entse dintho hore batho ba kgone ho di finyella.

Bophelo ba ka bo ile ba ba bobebe ha esale ke ba poet-e hobane ke ne ke mengwa mefutafuteng ya di-event-tse ngata. Ebile ke fihlile di-government-eng, di-court-o, dipalamenteng ke lo bua di-poem-e tsa ka. Jwale ho bile bobebe hore ke kgone ho ba poet-e hobane ke kgonne ho patalwa ka baka la ho ba .

Ho mamela papadi radio-ong ho monate hobane ha o ntso e mametse o kgona hore o no nne o wetse dintho tse ding ka thoko. Ha o hloke hore o dule mono oe mamele hobane ha o ntso mametse o ka kgona o no be busy ka ntho tse ding hape. Ke ka hoo ho le monate ho mamela papadi radio-ong.

Sebapadi se tshwanetse ho fumana moeletsi ka baka la hore se bapala hantle, ebile se na le discipline lebaleng. Ebile kgale se bapala kgwele ya maoto. Jwale ka tsela eno, ke ka hoo o fumana hore se fumana boeletsi ka baka leo.

Hela mokgotsi! Ntate wa ka ke ha a shebelletse bolo maobane ke sa kgone ho shebella lenaneo le ke le ratang. A hweleditse ka tlung, ebile a thabile haholo a sa batle ho utlwa letho. A batlile feela ho sheba bolo ena ya hae. Oe shebelletse letsatsi kaofela, ha ka kgona le ho shebella le ha e le ntho e le nngwe e ke e ratang.

Hore papadi ya rugby e hule batho ba tswang mose. Ntho e tlameileng e etsahale ke hore re tlamehile ho ba le World Cup ya rugby mona South Africa hore batho ba tswang mose ba tle kwana ba tlo shebella papadi ya rugby. Ene jwale ha e le jwalo, e tlo etsa lefatshe kaofela le bokane monana South Africa. So, ka mantswe a mang ke yona ntho e batlehang ho etsahala hore batho ba kgone ho shebella papadi ya rugby ba tswang mose.

Ke bona ekare ke tla qala hape ho ikwetlisa. Ntho e ke tlo e etsang ke hore ke tlo join-a gym-e, ebile ke tlo qalella ke mathe hoseng le mantsiboya. Ene gym-eng ha ke ile gym-eng, ke tla ya gym-eng for tsatsi le i-one, for tsatsi le kaofela. One hour ka letsatsi, Ke tla gym-a. Ho tloha mono beke kaofela, ke tla phomola feela ka Sontaha.

Ho ikwetlisa le dipapadi di ka thusa batjha hore ba tswe dithethefatsing hobane nako e ba e sebedisang ba ntse ba sebedisa dithethefatsi ba tla kgona hore re ba ye ba lo ikwetlisa ka yona nako eo. Ebile ba tla shahla, ba bane le mmele hantle, ba bane le energy e ngata hore ba kgone hore ba etse ntho tse ding ka ntle ho dithethefatsi.

Ha ke ka fumana sekete sa diranta ka letsatsi. Ke ka kgona ho etsa dintho tse ngata hobane ke ka kgona ho fihlella ditlhoko tsa ka kaofela. Ebile ha ke eno hloka dijo ka tlung, ebile hape ke tla kgona hore ke bane le mo ke kgonang ho bula business-e teng kapa yona kgwebo hore ke kgone hore ke iphedise.

Batho ba baholo, ntho e le ka etsang hore le be hantle, le phele bophelo bo botle ke ho ikwetlisa. Le ha o sa ikwetlise letsatsi kaofela, empa hanyane-hanyane, mohlomong hoseng ha o tsoha le mantsibuya pele o robala o ikwetlise. Hape nthwe nngwe hape o ka e etsang ke ho ja dijo tse monate, tse monate tse shahlileng. Di-fruits-e, di-vegetable, ebile o je dijo tse hantle. O s'ka ipolaisa tswekere, kapa ona matswai.

Ha batjha ba ke ba tseba ka dipapadi tsa setso sa rona sa Afrika Borwa. E ka ba ntho e hantle hobane ba ka kgona hore ba bapale le batho ba bang ba sokang ba kopana le bona. Ebile ba kgone ho tseba batho ba sokang ba ba tseba. Ebile hape ba ka kgona hape ho kgutlela setsong sa rona, ba kgonne ho utlwisisa setso sa rona ke ntho e jwang?

Ntho e ka etsang hore papadi ena ya ho sesa e hule batho ba tswang kwana mose. Ke hore mona South Africa re bane le olympic games, ha ke ra ba le di-olympic games re tlo kgona hore ho ba ne le batho ba tswang mose ba tlo bonang batho ba sesang monana South Africa. Ebile ho tla kgona hore e bokelletse batho ba bangata nqeng e le nngwe e leng mona South Africa. Moruo wa naha o tla nyoloha, ebile ho tlaba le mesebetsi. Le bo rakgwebo ba tla kgona ho iketsetsa dikgwebo tsa bona di hole.